UMnyango Wezokuthutha ungaqinisekisa ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela imithetho ngokuthi kube khona amaphoyisa omgaqo kuleyomizila ehamba amatekisthi, kanye nokubheka ukuthi banazo yini izincwadi zokushayela, nokuthi bashayela ngesivinini esisemthethweni.

Imigodi emigaqweni idalwa ukusetshenziswa kwetiyela elingafanele. Izinkampani ezisuke zakha umgaqo ngoba zithi zonga imali. Kwezinye izindawo kudalwa imvula, noma izimoto ezidlula ngesivinini esingaphezulu kwaleso esisemthethweni.

Yebo ngake ngathinteka esitelekeni samabhasi. Lokhu kwadala ukuthi sibize izimoto ezincane kube yizo ezizosithutha, okwenza ukuthi kubize kakhulu kunale mali osuke uzogibela ngayo ebhasini.

Ngicabanga ukuthi amatekisi iwona asheshayo, nanokuthi amatekisthi afaka inani elincane labagibeli kunebhasi. Futhi itekisi iya ngokuthi mayigcwele iyaphuma, kunokuthi ibhasi ilinda isikhathi. Ibhasi ijwayele ukuthi iphume ihora nehora, kanti itekisi umeke yagcwala iyaphuma ngoba ilayisha inani elingaphansi kwaleli elilayishwa yibhasi.

Yebo, ngake ngasithola isaphulelo sabafundi. Uma ngabe uyothenga ithikithi le bhasi wawuveza ubufakazi bokuthi usawumfundi, ebese ukhokha inani elingaphansi kwalelo elikhokhwa ngabanye.

Kuyaye kuthathe isikhathi ukuthi abagibeli bajwayele inani elisha lokugibela. Njengoba linyuka inani lamabhasi, lokhu kuphazamisa izindleko asevele abagibeli benazo. Lokhu futhi kungaphazamisa indlela abahlela ngayo ukuthi usebenzisa imali engakanani ukugibela ibhasi ngenyanga.

Ngibona ukuthi izimoto zakwa-Uber noma ezakwa-Bolt ziyawaheha amakhasimende, ngenxa yokuthi le moto ikususa la othanda khona, ikubeke lapho othanda khona. Kanti futhi ingakuhambisa nalapho itekisi noma ibhasi engeke ize ifike khona. Yize u-Uber noma u-Bolt ubiza inani elingaphezulu kwaleli le tekisi noma ibhasi, kodwa kukufikisa ngesikhathi, futhi ikubeka la osuke ufisa ukuya khona.

Ngicabanga ukuthi umuntu ophuzile uba nenkani azitshele ukuthi usakulungele ukushayela kanti usedakwe utshwala. Lokhu kubanga izingozi emgaqweni futhi kubeka ngisho eyakhe impilo engcupheni.

Ngake ngagibela nomuntu owayelimele ebhasini lizohamba ibanga elide. Lokhu kwakwenza ukuthi uma ibhasi izojika kwenzeke lo muntu azwe ubuhlungu noma athunukale. Ngenhlanhla indlela esasihamba kuthelawayeka, ibhasi lalingajiki noma lingagudluzeli kakhulu.

Ngingashintsha izigaba zokuphumula. Ngicabanga ukuthi kubalulekile abashayeli bamabhasi bamabanga amade kuhambe kuhambe baphumule ukuze bangabangi izingozi nabo bengafaki izimpilo zabo noma zabagibeli engcupheni.

Ngicabanga ukuthi kulandisile inani labantu ababhukha amathikithi amabhasi ngenxa yokuthi lokhu ungakwazi ukukwenza ngisho usekhaya, noma usehhovisi noma engabe ukephi lapho ukhona ungakwazi ukuthi uthenge ithikithi le bhasi. Futhi ukwazi ukulithenga nanoma yisiphi isikhathi, kunokuthi uye emahhovisi lapho okushesha kuvalwe khona.

Kubalulekile ukuthi abagibeli bathole okuya ngasethunjini noma baphuze amanzi uma bezohamba uhambo olude. Kanti lokhu akusizi abagibeli kuphela kusiza naye umshayeli, ukuze athole isikhathi sokuthi aphumule naye athole ukuphuza amanzi ukuze indlela yabo baqhubeke nayo ngendlela ephephile, umshayeli akwazi ukushayela ephapheme.